Dumelang ke Nthati monana ke ne ke palame sefofane moo OR Tambo, ka phoso ka nka mokotlana e seng wa ka. Jwale ke ne ke batla ho hlalosa hore ho etsahetseng, ke thole le tsela ya hore ke o kgutlisa jwang. Kopa tshwarelo haholo ne ke batla fela hore ke fumane motho eleng horeng a sebetsang ka mono ka diphahlong tsa baeti, ebe e le hore a nthuse hore ke thole mokotlana wa ka. Le monga mokotla ona o ko o tshwereng le yena, a fumane wa hae. Kea kopa tswetswe.

Ngwaneso o ska tsamaya o tatile tseleng monana ho ba ho bolokeha. Koloi ya hao wa e lekola o lekole mabidi a hao, empa ha o so tatile tseleng mo ha o tsebe le batho ba bang ba tsamayang tseleng mona, bakganni ba bang ke batho ba nweleng jwala. Jwale hore o bolokehe o fihle hantle, tsamaya ka hantle tsamaya o so sa tata, o kgone ho bolokeha ngwaneso.

Dumelang hleng dumelang ke Nthati mona Rockville.Ee ke qeta ho bona kotsi ya koloi, hona le motho a tjhaisitsweng ke koloi ke kopa le potlakeng. Ee ke eme mona dirobotong tsa Ndabezitha le Phalane. Ee, mona Rockville Tsakane. Ee, ha ke mmone hantle, ekare o lemetse. Kopa le phakisang.